Rapolasi e motjha, ke ka bohlokwa haholo hore o utlwisise hore ho hlajwa ha dikgomo ke ngaka ya diphoofolo ha nngwe ka jara ke ha se boikgethelo. Ke karolo ya hlokomelo e nepahetseng ya lerumo la hao. Ngaka ya diphoofolo ha e tle feela ho batla tjhelete. Empa e sebetsa ho thusa hore dikgomo tsa hao di be boemong bo botle ba bophelo.

Dumelang, ke kopa thuso ya lesedi. Ke bua le lona ke le setho sa lelapa leo ruwileng dikgomo. Re fumane hore dikgomo tsa rona ha di fihlelele maemo a matle ha di isiwa dimmarakeng. Mme seo se re bakela tahlehelo ya tjhelete. Ke ile ka utlwa hore ho na le mokgwa o sa tlwaelehang wa kgomo ho kgomo, e leng artificial insemination. O ka thusa hore dikgomo di be le boyeng bo hodimo le boleng bo rekisehang. Ke batla ho fumana lesedi le felletseng ka dibanka tsa mora o botona wa dikgomo. Le hore re ka kena jwang le ho fumaneng tshehetso kapa tshebeletso tse amanang le mokgwa le ona mokgwa.

Lona ke lona basebetsi bao ke bileng ke le hlokomela ka leihlo le fapana le fapaneng polasing ena.

Abuti, o tsebe hore metsi a rarana hona jwale. Mme ha re ka rata ho jala dimela polasing kapa lapeng, re lokela ho khetha tse sa jeng metsi a mangata. Ho na le dimela tse melang komello, mme ke nahana hore re ka di leka. Di bonolo ho di hlokomela, mme tse ding le tsona di fana ka molemo. E kaba dijo, moriana kapa ho kgabisa. Tsee ding tseo ke di nahanang ka tsona ke tsena, e kaba aloevera, re ka e re ka e kenya hona moo ho kgabisa ebile hape ke moriana.

Hore tlhahiso ya bona ya meroho e be e atlehileng haholo. Ba tshwanetse ho sebedisa multim ho apesa mobu ka dintho tsa tlhaho. Multim ke ho apesa mobu ka jwang bo ka jwang bo ommeng. Sena se thusa hore mobu o seke wa lahlehelwa ke mongobo ka pele, mme o be le motjheso o lekaneng. Le ho nosetsa ka nepo le ka nako e tshwanetseng. Ho nosetsa hoseng haholo kapa mantsiboya, le hore metsi a seke a thunyelwa ke letsatsi tse pele meroho e ka oma. Le ho sireletsa meroho ka maro a maiketsetso, shedding knitting.

Ke mokgwa wa ho kenya maro a botona a dikgomo tsa tona tse lokisitsweng ka maikemisetso. Ka tlokoloho, tlokoloho ka popelong ya kgomo e tshehadi. Ntle le ho sebedisa kopano ya tlhaho.

Mokgwa wa ho patala moputso o tlileng ka beke kapa ka kgwedi, ho latela hore basebetsi ba sebetsa ka ho felletseng kapa ka nako e itseng. Mosebetsi o tlileng ka meputso e fapaneng ho latela mose ho lateleng mosebetsi. Basebetsi ba temo ya meroho nka ba patala three thousand to four point five ka kgwedi. Basebetsi ba hlokomelo ya leruo, dikgomo le dinku nka ba patala three point five to five thousand ka kgwedi. Basebetsi ba tshebetso ya metjhini nka ba patala four point five to six thousand ka kgwedi. Basebetsi ba nakwana kapa ba letsatsi le le leng nka ba patala one-fifty to two hundred ka letsatsi.

Ho kenya batho kgwebong ya ho ruisa dikgoho bakeng sa ho di rekisa dinaheng tse ding. E re bitsang ka hore ke export. Ke mohato o moholo ebile o hlokang leano le le hlophisehileng. Mangolo a molaong le boleng bo phahameng ba hlahiso. Ke tshebetso e ka atlehang haholo ha etsuwa ka hloko. Ebile e ka tlisa tjhelete e ngata, mesebetsi, le kgolo ya maruo.

Ntho tse hlokahalang ho netefatsa tshebetso ya polasi e nyane. Ke morwalo wa kgwebo, e leng business plan. Mofuta wa hlahiso, meroho, kapa dikgogo, dinku kapa lebese. Morwalo wa phallo ya tjhelete, income and expenses. Mmaraka o se o le.

Mabaka a hlalosang hobaneng micro loans di sa lekane, ho kgwebo e kgolo. Ke bo ngata ba tjhelete bonyane haholo. Micro loans ha ngata di qala ka thousand rand ho isa ho hundred thousand. Ka nako tse ding ho isa ho two hundred and fifty thousand. Empa polasi e kgolo e ka hloka five hundred thousand ho feta ho two million kapa ho feta. Ho reka metjhini, mehlape, disebediswa kapa ho lefa basebetsi. Ka hona tjhelete eo e fumanwang ka micro loans e nyane haholo hore e ka kgona ho sebeletsa maikemisetso a polasi e kgolo.

Bohlokwa ba ho ya leetong lena, ke hore leeto lena ha se leeto la boikathollo feela. Ke karolo ya thuto e hlahang bana ba lona, hoba batho ba nang le tsebo, maikemisetso le kutlwisiso ya lefatshe le potapotileng. Re leboha tshehetso ya lona mme re dumela hore le.

Ntho e ke nahanang ke hore ha e ha e etse motho hore a lahlehelwe ke mosebetsi. Fela technology hae ba ke ho ho tloswa ha batho. Empa ke monyetla wa ho ithuta mesebetsi e metjha. Batho ba ka kwetliswa ho bapala qapi, bahlokomedi ba di-system kapa batsamaisi ba di-data process-eng hore ba ithute hore e sebetsa jwang technology ebile ba kgone ho tseba hore.

Batjha ha ba hloke ho qoba temo, ba hloka lebaka la ho e rata. Ha ba ha re ka ba fa monyetla, mohlala o phedisang le tsela e kgahlehang ya ho kenella temong. Ba ka tla ba thahasella, mme ba ka ba moruo o latelang wa temo mo naheng e ya rona.

Bohlokwa ba ho lema ke ho fana ka dijo. Hape bohlokwa bo bong hape ba ho lema ke mokgwa wa ho iphidisa le ho etsa tjhelete. Ko sireletsa tikoloho. Ke mosebetsi o ka fang monyetla o boikemelo ba moruo, haholoholo le bakeng tsa a mahaeng. Ha batho ba lema ba fokotsa tlala le ho iketsetsa dijo lapeng. Ho lema ke mo .

Rapolasi, ho thibela le ho bolaela lehola le bolayang poone. Ho hloka hore o hlahele hantle, o hlwekise mobu ka mehla, o sebedise ditlhare tse nepahetseng ha ho hlokahala. Mme o fetole fetole dimela tseo o di lemang. Sena se tla ho thusa ho boloka masimo a hao, a hlwekileng, le ho atleha poone eo ya hao.

Lefa pele, le ne le lema ka di . Ho na jwale re lema ka di-computer-a. Lema o etsetse bokamoso. Tema ha esale ya ba tsofetseng fela. Ke ya ba ba nang le tjheseho, pono le mahlale. Tsoha o be karolo ya phethoho ena. Lema motjha lema.

Naha ya rona e romela dijalo tse kang poone, dinawa, ditholwana le dimela tsa meriyana dinaheng tse fapafapaneng tse arohaneng. Tse hlokang dijo, tse phetseng hantle, tse theko e tlase, le tse sa hlahiswang ho ba bonolo moo. Sena se thusa maruo ao naha hore e hole, hape se se bula monyetla ho balemi ba nyenyane le ba batjha.

Re leboha ha le le ha le re letsetse. Re na le dikgetho tse fapafapaneng bakeng sa ho tshehetsa balemi ba banyenyane le ba batjha. Re kgothaletse hore le tle ka leano la kgwebo, ditokomane tsa mobu, le ditokomane tsa batho. Re ka le thusa ka dilemo kapa mananeo a tshehetso a kopaneng le mebuso kapa mekhatlo e thusang temo.

Ke tla re ho mme, a hirise sebaka se nngwe sa polasi. Ka hobaneng ke mokgwa wa ho fumana tjhelete, se hape e le monyetla wa ho hodisa botumo ba polasi ee ya rona. Le ho etsa hore e be karolo e phelang e nang le tshebediso e bohlale.

Mefuta e fapaneng ya dikgoho e fana ka menyetla e fapaneng ya ho etsa lekeno. Brawler yona e tlisa nama ka potlako, layers e fa mahe ka mehla. Tsa di hanela mafu mme di a rekiseha. Ha project ya ditsuonyana e fa nako ya kgwebo e tswellang, motho o ka kgetha kapa o kopanya mefuta e mengata ho latela sepheo le bokgoni ba hae.